Dintlha tsa mokitlane ke nomoro ya dinomoro tse tharo e imelang ho tshwaneleha ha motho ka mong. Ho kgothaletswa ho hlahloba dintlha tsa hao tsa mokoloto kgafetsa dikgweding tse ding tse ding tse tharo ho ya ho tse tsheletseng. Ho ho lekola bophelo bo botle ba mokoloto wa hao le ho bona diphoso kapa mathata a ka bang teng. Dintlha tsa hao tsa mokoloto di ka ama bokgoni ba hao ba ho amohelwa bakeng sa karete ya mokoloto.

Dumela ke letsetsa mabapi le kopo ya ka ya account ya mekitlane eo ke e romelletseng dibekeng tse pedi tse fitileng. Ha ke so ho tswa ho lona, mme ke ne ke ipotsa ho re na hona le dintlafatso mabapi le boemo ba kopo ya ka? Na o ka sheba sena mme ong tsebise ho re na, hona le tlhahiso leseding efe kapa efe e efe e eketsehileng, eo o e hlokang ho tswa ho nna kapa ha e ba ho ena le tieho ho sebetsa?

Mme o tla lokela ho beha pin ya hao ya banka e bolokehile. O ya tseba batho ba qhekellwa ka mehla le matsatsi ka baka la ho se hlokomele di pin-i tsa bona tsa banka. Pin-i ya hao e tshwana le code ya lekunutu eo o lokelang ho e tseba fela, ho e tseba o le mong fela. Ke yona e bolokang tjhelete ya hao bankeng. Ha e ba motho e mong a fumane pin-i ya hao, a ka e sebedisa ho ntsha tjhelete account-ong ya hao kapa ho reka ka lebitso la hao wena o sa tsebe. Jwale ho dula o bolokehile, o tla lokela ho re o se ka fa mang kapa mang, pin ya hao ya ya banka.

UIF e emetse letlole la insurance ya nnemployment, ke mokgwa wa tshireletso ya setjhaba ho etseditsweng ho fana ka thuso ya ya ditjhelete ho basebetsi ba fellwang ke mosebetsi, kapa ba sa kgoneng ho sebetsa ka lebaka la ho kula, kotsi kapa mabaka a mang.